Zwiimiswa zwa dzi thekhisi zwine nda zwi ḓivha ndi National Taxi Alliance tshine tshi imela madza madzangano o ḓi imisaho adzi thekhisi ane tshivha tsho imela u tsireledza miraḓo u fana na zwithu zwino tonga u swikelela zwi, mi, dzi goal dza dza dza tshitshavha tsha dovha tsha tsha ita tsha tsha imedzana na dzi complain dzine dzavha dzi kho ḓisiwa ngaha vhathu uri ufana na na u sa tevhedza maga a dzi badani. Havha na tsha na South African Taxi Association tshine ngo ngo ngo ngo pfufhifhedza tshivhidzwa upfi SANTAGO tshine tsho tsho tshovha hone nga 2001 ndi tshi imiswa tshine tshi tamba ndeme khulwane nga maanḓa kha u ita uri vhumatshelo ha dzi taxi vhu vhe hone havha na zwinzhi zwo ḓalesa u fana na United Taxi Front na Federal local And Long Distance Taxi Association ndi zwezwi zwine nda zwiḓivha.

Vhane vha vha vha tshi kho reila dzi baisigira nga ngomu magondoni mahulwane ndi vhona vhatshi khakhisa ku tshimbilele kwa moḓoro ngauri uya wana uri vhathu tshinwe tshifhinga vhakho reila fhethu honoho hune avhongo fanela uri vha reile hone. Zwine zwinga sia zwitshi kho vhanga zwithu zwino tonga dzi khombo havha na u lozwea ha matshilo ngori zwia itea uri muthu avha atshi akho reila avha asingo lavhelela zwori hafha fhethu baisigira inga fhira havha na uri u fhedzisela atshi vho ima nga nḓila ine u vha a tshi kho ima ono a tshi vho tshuwa uri a nga thula mathina goloi dzinwe dzikho ḓa nga murahu dzavho mu tshaisa ha itea khombo.

Nṋe ndi vhona ungari mitengo ya zwivhaswa ino rengiswa hafho ha a i ngo fanela sa vhunga zwithu zwitshi kho ḓura. Ikonomi ikho konḓa vhathu vha vho balelwa u renga zwivhaswa zwine zwa sia uri havha vhathu a vha tsha kona u tshimbila avha kone shumisa avhatsha kona u shumisa mi moḓoro yavho vha enda nga, ṋa vhaenda nga, nga, nga zwiendedzi zwa nnyi na nnyi na vhone zwikho vha ḓurela ngori arali zwivhaswa zwa ḓura zwi ḓurela muṅwe, muthu muṅwe na muṅwe.

Ee, nṋe vhuponi hune ndabva khaho ndi vhona ho tsireledzea uri vhathu vha tshimbile vhusiku sa vhunga huna vhathu vhono linda vhusiku vho nonga vha CPF vhane vha vha vha tshi kho vhona uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzudzanyea.

Tollgate yono ḓura ndi vaal toll plaza ine ndo ine yo dzula vhukati ha Johannesburg na Kroonstad. Mbadelo dza hone dzi thoma hanefha kha eighty-nine rannda uya kha two hundred sixty-seven rannda zwitshiya nga goloi ine muthu akho tshimbila ngayo, mara tshelede ine nṋe ndai badela ndi eighty-nine rannda.

Tshenzhemo yanga ya musi ndi kho reila thekhisi ndi ya uri vhathu vhana hezwila zwa uri ngori muthu vhaya muḓivha avha nyagi u badela. Tshiṅwe hafhu tsha musi u kho reila thekhisi nditsha uri muthu u ḓoḓa o fara tshelede ṱhukhu arali mutengo utshi kho ita fifteen rannda, ene uḓa na ten rannda ari ndo to fara ten rannda atshi kho ḓivha uri sa taxi driver ngori u kho nyaga u swikisa check-in u nga si ri kha hume.

Ee, ndo no ḓi vhuya nda ḓi wana ndi kho shumisa tshidimela ndi kho bva Germiston ndi tshi kho ya Pretoria station. Tshenzhemo yanga ya tshidimela ndi ya uri hu itea zwithu zwo fhambananaho vhanwe vhaya rengisa nga ngomu tshidimelani na mapholisa a dzhena aya a patrol huna vhathu vhane vhaya fhufha nga mafasiṱere itshi kho tshimbila i tsini na u ima wa wana muthu a tshi kho u tsa a tshi kho ita hezwila zwi nopfi tshiparapara train isathu ima. Tshinwe tshenda tshenzhemo tshanga ndi tsha uri train ni nga maanḓa heyi ya shoshoḽoza muthu atshi tsa muthu u tea u fanela u tea u tsa nga u ṱavhanya ngori vhathu vha vha vhatshi kho manyana muṋangoni na musi nitshi dzhena u tea u ṱavhanya u dzhena ngori wa ita zwo ongolowa train inga ṱuwa.

Ee, uya nga ha nṋe ndi vhona muvhuso wo fanela u ṋekedza vhaaluwa masheleni musi vhatshi ya u wana dzilafho nga uri masheleni ane vha a wana haya a mundende ha ngoto ḓalesa nga maanḓa ro sedza uri zwithu zwi kho ḓuresa. Haya masheleni anga thusa nga maanḓa vha aluwa uri vha kone u wana thuso vha kone u wana dzilafho zwo leluwa ngori vhaaluwa ndi vhaṅwe vha vhathu vhane vha wela kha vhathu vhane zwavhukuma tshelede a vhanayo.

Ee, ndono vhuya nda ḓi wana ndi kho ḓaḓiswa nga shu, nga tshumiso ya mavhone a badani nditshi kha ḓivha muṱuku mara nditshi ḓi vhudzisa uri mavhone aya a fungisa hani, hutovha na muthu ane a funga na ngori ovha a tshiri hezwi ḽitshi to swifhala oṱhe a funga khathihi. Nda zwiwana ndono aluwa zwori okay zwiamba uri ato vhona uri a to sensor a ita hezwila zwo sensor swiswi ha vhuya hanga huna swiswi nyana amboḓi funga naho hatovha hanga mvula ikhona ha thoma uvha na makole a funga. Ee ndo no ḓi wana a tshi kho ḓaḓisa.

Tsireledzo ine yavha hone kha vhupo hashu kha vhathu vhane vha kho tshimbila nga milenzhe ndi dzi hump dzi hump dzo itelwa vhana nga maanḓa nga maanḓa zwikolo tsini na zwikolo hafho hune dzi goloi dzavha dzi kho pfuka hone hu a itiwa dzi hump uri goloi dzitshi swika dzi fhungudze luvhilo, dzi sa thule vhathu.

U shumi u shumisa hedzi tshumelo dza e-hailing fhethu ha ḓoroboni zwinga nga konḓa nga ṅwambo wa wa mbilahelo dza tsireledzo u fana na vho ra dzi thekhisi vhatshi kho gungula uri vhathu henevha vha dzi e-hailing vhononga dzi uber na dzi bolt vhakho vha dzhiela dzi customer. Vhanwe vhathu vha fhedza hanefho vha tshi kho fhiselwa dzi goloi, vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi kho, vha tshi khoto vhulaiwa vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi kho fariwa mboho zwine zwa ita uri vhathu vhasa wane tshumelo u fana na u ḓura vha wana uri dzi nyendo dza hone dzi kho ḓuresa vhaṅwe vhathu avha koni u swikelela tshelede edzo.

Vhuḓi ha uvha na thekhisi ndi ha uri u wana tshelede ḓuvha na ḓuvha , vhuṅwe vhuḓi ha uvha na thekhisi ndi ha uri sa nṋe ndo rali hayani arali huna thekhisi athi tei, athi badeli uya hune nda khoya hone ndi uto ṋamela thekhisi ya hayani, ndi uto vhudza honoyo muthu ane aḓovha a kho reila zwa uri mu founela zwa uri ukho kanda gai wa ima hanefho hune aḓo u wana hone zwia leludza bindu ḽa thekhisi ḽana tshelede nga maanḓa u fara tshelede ḓuvha na ḓuvha.

Nṋe ndi takalela ndi takalela uya mavhengeleni nga thekhisi sa vhunga thekhisi itshi ṱavhanya u fhira bi bisi. Bisi ḽia bora ngori ḽienda ḽi tshi ima vhuima bisi huṅwe na huṅwe, ende ḽia ongolowa thekhisi iya ṱavhanya.

Nyendo hedzi dzau dalela dzi ḓorobo u fana na ḓorobo yenda vhuya ndai dalela ya Cape Town ya kapa ndi zwa uri zwi kunga vhaendelamashango vhanzhi ende zwi endedza zwi engedza tshelede kha vhupo honovho. Zwi ita uri vhathu vha vha kone u vha na u ḓivha mvelelo ya vhathu vhapo zwa uri vhathu vha tshilela zwifhio vha tshilisa hani vhaḽa mini na zwithu zwine vhangazwi hanefho zwi dovha futhi zwa ita na dzangalelo kha muthu ḽa u funa ḽa unga funa u dovha futhi a yo dalela heneyo ḓorobo.

Hedzi nḓila dzo ḓikumedzele u reila baisigira ndi dza ndeme nga maanḓa nga uri vha reila vha dzi baisigira vha vha vho tsireledzea na vhareila vha dzi goloi na vhone vha vha vho vhasina muhwalo wa uri vhanga reila vha kho vha na vhusedzisi nga maanḓa khauri ṱhaṅwe vhanga thula muthu ane a tshikho reila baisigira. Zwi dovha futhi zwa ri leludzela na vhathu vhane vha kho reila baisigira uri vha ṱavhanye hune vha khoya hone ngori hedzo nḓila dzi vha dzo to itelwa vhone fhedzi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwiṱitshi zwa dzi thekhisi zwi shela mulenzhe kha u shuma zwavhuḓi ha sisiṱeme thekhisi nga uri zwi ita uri thekhisi dzi tovha na fhethu hune dza ima hone zwi fhungudza aḽa mafhungo a dzi khombo dza badani hune thekhisi i soko ima huṅwe na huṅwe na hune a dzi ngo fanela u ima. Zwino zwiṱitshi zwi zwi leludza uri ra na vho ra dzithekhisi vha to ḓivha zwori hafha ndi hune vha ḓo wana hone vhaṋameli vho vha lindela hone, zwa leludza na vhanameli uri vha ḓivhe zwori vha ima hone hu vho tsireledzea na uri vha vho ima na vhaṅwe vhathu vha vhanzhi.

Zwiendedzi kereke zwo fhambana na zwiṅwe zwiendedzi zwo thewaho kha tshitshavha ngauri, zwiendedzi zwa kereke zwi tovha na tshifhinga zwine zwa tshimbila ngazwo a zwi tshimbili ḓuvha na ḓuvha, arali kerekeni tshi dzhena nga swondaha zwi amba uri zwi ḓo tshimbila nga swondaha arali hu mugivhela zwi ḓo tshimbila nga mugivhela.

Mbadelo dza thekisi dzi dzi vha dziya ḓura dzivha.

Mu shumo wa u kombetshedza kha u thivhela u hwala vha nameli nga nḓila yo kalulaho ye ndi vhona u mu shumo wa ndeme nga maanḓa nga uri zwi vha zwi kho thusa na uri matshilo a vhathu a sa lozwee ngauri tshikhala uri thekhisi yo wanalaho tshivhalo tsha vhathu tshine tsho kalula ṱangana na khombo tshi vha tsho ḓalesa. Zwino ndi vhona ungari hone mushumo wo kombetshedza kha u thivhela u wane nga nḓila yo kalulaho, ndi vhona u nga ri mapholisa vha ndanga vhuendi vha tea uri u dzula vha dzule vha badani vha tshi kho thivhela mafhungo o no nga anea, na uri arali ndi tshi khou fhiwa faini a fhiwe faini ine yavha uri yo khwaṱha nga musi a tshi humbula uri a namedza tshikalo tsho kalulaho tsha vhathu tsha vhaṋameli a pfhe a tshi a tshi ofha faini.

Nṋe ndi vhona u nga ri thaidzo dza zwiendedzi dzine dzi ita uri zwi konḓele vha aluwa u dzula vha tshi ḓi fara zwavhuḓi kha matshilisano, na uri vha litshe vhoṱhe ndi zwauri vhunzhi ha dzi transport hedzi kana hezwi zwi endedzi zwine zwavha ndi zwa nnyi na nnyi, ṱhonifho ya vhaaluwa a i tovha hone wa wana uri vha reili vho no nga henevha vho no reila dzi thekhisi vha kho vha khou amba na vhathu vha hulwane nga nḓila ine vha sa khou amba na vhana zwine zwa ita uri vhaaluwa na vhone vha sinyuwa vha sa ḓi fara zwavhuḓi kha matshilisano na vhone vha kone u ḓi vha pfhe vha tshi nyaga u ḓi lwela vho lune zwi ita uri vhapfe vhe vhoṱhe vha tshi nga a vhato dzhia sa vhathu vha ndeme. Zwinwe hafhu a ḽa maitele a kale ori vhathu mu ṅwana musi muthu muṅwe na tshi dzhena a takuwa a ima kha zwiendedzi zwo no nga mabasi a zwi tsha vha hone na maḓuvhano.

Khaedu dzine vhaaluwa vha vhupo ha mahayani vha vhasidzana na dzo hezwi zwi tshi ḓa kha vhuendi ndi dza uri, dzi zwiendedzi zwo no nga mabasi zwi a vha konḓela uri vha ṋamele tshiṅwe tshifhinga, kha dzi thekhisi musi vha tshi khou namela kana vha tshi kho tsa vhathu vhane vha nga vhaswa vha pfha ungari vhaaluwa vha vha khou vha ḽengisa sa vhunga vha aluwa vha vhathu vhane vha tshi ita zwithu zwavho vha ita nga u ongolowa, zwino vha na khaedu dzo nonga dzedzo.

Zwi thivheli zwine zwa vha hone kha kereke dza vhupo ha mahayani uri dzi uri dzi kone u ṋetshedza zwiendedzi, ndi ngauri, vhuponi ha mahayani vhathu vhanzhi vha ya balelwa vha balelwa u bvisa tshelede dza munikelo sa vhunga tshelede dza vhuendedzi tshi bva hanefho kha tshelede ya munikelo zwi amba zwori vhathu vha ya balelwa u nonga vhafunzi henevha vha balelwa u hira zwiendedzi zwine zwa ḓo zwa ḓo hwala muthu muṅwe na muṅwe ndi mafhungo a tshelede uri, tshelede kha dzi kereke dza ha mahayani zwavhuḓi vhuḓi a i tou vha hone zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona u ngari zwiendedzi zwa vhupo ha mahayani zwa vhaaluwa zwi a fanela u wana u thuswa nga masheleni .

Ee nṋe ndi vhona zwiendedzi zwa vhupo ha mahayani zwo fanela uri zwi thuswe nga masheleni uri vha aluwa vha kone u tshimbila zwavhuḓi sa vhunga havha vhathu vha ne vha wana vha diphenda kha mindende. Zwino arali zwiendedzi zwa thusiwa ha tou pfhi haya masheleni ndi a uri vhaaluwa vha sa badele tshelede i no fanela muthu muṅwe na muṅwe ndi vhona u nga ri zwi nga thusa nga maanḓa. Mara reason ya zwi songo ralo ndi ngauri ṱhaṅwe muvhuso wo sedza zwa uri vha na magavhelo a mindende ane vha a wana, na zwa uri arali zwiendedzi ha nga pfhi ndi mahala kha vhaaluwa zwi amba uri mualuwa anga si khou fara lwendo lu ḓuvha na ḓuvha ha tshiya fhethu zwine zwa ḓo ita uri vhora hanevha vhathu vhane vha vha na uri ndi vha vhu endedzi dzi thekhisi ḓiraiva kana mabasi ḓiraiva vha sa ite tshelede vha si tsha kona u shumela tshelede ine vha tea u shumela nga ḓuvha, zwine zwi nga si vhe zwavhuḓi kha kha vhubindudzi.

Tshenzhelo yanga yo ḓoweleaho musi ndo ima vhuima tshikepe musi ndi tshi khou ya muyani ndi ya uri musi wo dzula afhaḽa muhumbulo wau zwa zwino uvha ukha reality u kha uri zwa zwino ndi kho yo ṋamela bufho zwa zwino. I vha i si tsha tovha ndavhelelo ya uri ndi khou ndi kho ḓo ya lwendoni u vha u tshi uvha u tshi kho to vha khazwo ende ndi ya uri uvha u tshi kho vhona henefho fhethu uvha u tshi kho vhona vhathu vha khou ṱangana na vhathu vho fhambananaho tshaka dzo fhambananaho u tshi kho vhona vhathu vhane vha khou bva kha mashango a kule ndi ya fhethu hune ho leluwa nga maanḓa uri u kone u vhona vhathu vha divhalea vhane vha dzula wa vhona kha dzi theḽevishini. Na uri zwezwi wo dzula hafhaḽa utshi kho vhona mabufho a tshi kho fhufha vhaṅwe a tshi kavha ukho a vhonela tsini ndi zwithu zwine ha vha hu no uri zwi a thusa na kha u fhungudza mitsiko ngori muhumbulo uvha u tshi khou refreshea.

Muhumbulo wanga nga mafhungo a u hwala nga nḓila yo kalulaho kha dzi thekhisi nga zwifhinga zwa u ya mushumoni ḓuvha liṅwe na liṅwe ndi vhona ungari zwivha zwi sa tou vha maitele a vhuḓi, ngauri hedzinoni dzi mini basi dzi na tshivhalo tsho tsho tsho tiwaho uri dzi hwala vhathu vha fifteen. Zwino arali dza hwala vhathu vhanzhi vhanzhi kana vhathu vha no swika twendi zwi amba zwori na heiḽani mini basi i vha i tshi vho lemelwa zwino zwi amba zwori na uri i bve i i fhelelwe nga ndangulo ḓiraiva a fhelelwa nga ndango yo laula goloi ine a khou i reila zwi amba zwori dzivha dzo ḓalesa zwi amba zwori goloi uri i bve nḓilani tsha tshantsi.

Nṋe ndi vhona sa sa maitele a vhuḓi ngauri musi peṱirolo i tshi tsa vhoradzithekhisi vho vha vho fanela uri na mitengo itse sa vhunga hezwi noni peṱirolo i tshi gonya na vhone vha tshi gonyisa mitengo yavho ndi vhona ungari vhavha vha si kho vha si kho vha fair kha riṋe vhaṋameli vha dzi thekhisi ngauri vhone vha tshi gonyisa mitengo yavho i rine ri a ita zwone ra badela, mara fhedzi zwi tshi vho ḓa uri zwi feive riṋe musi peṱirolo ya tsa vhone vha si tsha tsitsa mitengo yavho ye vha i gonyisa hangei peṱirolo yavho yo gonya i vha isi tsha tovha mafhungo a vhuḓi. Zwi sia na riṋe vhaṋameli ri tshi khou lemelwa sa vhunga thekhisi dzi tshi sala dzi tshi khou ḓura lwo kalulaho.

Ndi vhona unga arali ndo ṋamela thekhisi hapfhi tshelede i kho shotha uri tshelede ya mureili i fhelele hu tea u sedzesiwa nga maanḓa muṅwe na muṅwe o dzula o tsini na muthu we a dzula naye hu tea uvha atshi kho ḓivha zwori muthu we nda dzula naye o muvhona a tshi kho bvisa tshelede a badela. Zwi amba zwori zwi thoma henefho arali zwa bala ngori sa tshinwe tshifhinga zwi a bala vhathu a vha nyagi u ḓi amba zwori hango badela zwi amba zwori arali thekhisi i tshi ita fifteen rannda zwi amba uri muṅwe na muṅwe u a kona u ntsha rannda, rannda, rannda ya swika heyo fifteen rannda tshelede ya ya ya ya ḓiraiva ya ya phanḓa.

Ee arali ndo ṋamela thekhisi, mureili wa thekhisi ndi tshi khou ya fhethu hukene ene a ntsitsa nḓilani ari ha tsha ya hafho fhethu zwi nga nndina hezwo zwithu lune ndi nga fhedzisela nditshi kho foda na number phuleithi ya driver ya thekhisi yeneyo nda fhedzisela nditshi kho isa mafhungo awe kha dzangano ḽa thekhisi ḽa hanefho hune heyo thekhisi ya shumela hone.

Ndi vhona ungari vhareili vha dzi thekhisi dza mahayani vho fhambana na vha dziḓoroboni nga nḓila ya uri vha mahayani vhavha vhatshi kanzhi zwo leluwa uri vha ḓivhe muthu muṅwe na muṅwe ngori vhathu vha mahayani a vho ngo ḓalesa u fana na dzi ḓoroboni. Vhathu vha mahayani vha pfesesa khwine muthu vhareili vha mahayani wa kona u mufha tshithu wa mu ṋekedza a wari a yo fha mukene a to shuma sa muthu ane a wana uri ndi muthu ane a diḽivara dzi phasela dzau, mara kha vhareili vha dzi vha dzi ḓoroboni zwi a konḓa ngori vhathu vha ne vha dzula vho dzhaya nahone ndi vhathu vhane vha vhonala vha tshi nga vha dzula vha na mitsiko vha dzula vho kwata kutambele kwavho na vhaṋameli vhasi kwa vhuḓi.

Ee ndi vhona zwo tea uri vhareili vha thekhisi vha renge zwiḽiwa nga tshelede ine vha i wana musi vha tshi badelisa vhaṋameli ngauri vhareili vha thekhisi a si vhathu vhane vha to hola tshelede nnzhi u swika hanefho hune vha nga to vha na tshelede yavho ine vha i shumisa u renga zwiḽiwa. Heneyo tshelede ine a i ta kha thekhisi u tea u renga nga yo zwiḽiwa ngori tsho tsho sala hone tsho uri tshelede ine ha i fha ya checkin a tshi isa kha mutholi wawe i tea u vha yo fhelela tsha ndeme. Ndi zwezwo fhedzi zwo ri ukho renga zwiḽiwa nga tshelede ine u kho to bva u ita zwino a hezwo ndi vhona a zwi tu vha na mushumo.

Nṋe ndi ḓi pfha uri havha vhathu athi vha vhoni mulandu ngauri zwi bva kha uri muthu o o dzhaya u swika nga vhungafhani ngori na nṋe ḽiṅwe ḓuvha ndi nga ḓiri ndi khou ya hafha fhethu hune nda kho ya hone nda wana uri ndo dzhaya ari a tshi kho gidima nga u rali nda pfha a tshi kho thusalea. Fhedziha asi maitele a vhuḓi kha vhaṅwe vhathu ngauri huna vhathu vhane vha hafha luvhilo nahone zwi bva kho ri mureili u kho gidima nga luvhilo lungafhani arali mureili a tshi kho gidima nga luvhilo lune lwavha lu na uri ndi lwa mulayo hezwi a zwongo khakhea fhedziha zwi khakhea musi luvhilo lwahone lu tshi vho fhira lwa milayo ngori na musi arali anga imiswa na maṱhirafiki zwi amba uri na tshifhinga tsha hune ra kho ya hone tshi dovha tshi kho lenga zwezwi ro imiswa nga maṱhirafiki.